Umqeqeshi kwezemidlalo esikolweni badlala indima enkulu ebantwaneni, baye babe ngabazali babo besibini okanye besithathu ukulandela ootishala. Bancedisa abafundi okanye abantwana baphuhlise izakhono zabo kwaye baqinisekise ukuba abafundi basebenzisa umzimba wabo ngendlela enempilo. Kwaye bafundisa umoya wokhuphiswano olungileyo, kwaye bakhe ubunkokheli, intsebenziswano kunye nothethathethwano kuba abanye abantu baye bazifumanele abahlobo apho kwalapho ekudlaleni. Kwaye bayaqinisekisa ukuba imidlalo iqhutywa ngendlela ekhuselekileyo kwaye banika ithemba nenkuthazo ebantwaneni, balungiselele nemidlalo ukuba abantwana bonwabe nokuba bedlala.

Abafundi bezikolo ezisezilokishini bathanda ukudlala ibhola ekhatywayo. Nokuba ngamantombazana, nokuba ngabafana, bayathanda into yoba badibana bonke bakwazi nokuthetha ngezinto zabo zesikolo, kodwa babe bekonwabela nokudlala ngexesha labo lokuba mabadlale. Ibhola ekhatywayo iyadibanisa abantwana, abafundi manditsho, basikolweni zaselokishini. Nokuba beniye ningathethisani elalini yenu, elokishini apho enihlala khona, kodwa niye niqale nokuthetha xa senidibene apho kudlalelwa khona.

Kukhulwe kukholelwa ukuba abantu abangamantombazana balungelwe yimidlalo ethambileyo efana nebhola yomnyazi, ekubeni amakhwenkwe kumele adlale imidlalo enamandla efana nebhola ekhatywayo. Ngoko ke amadoda athi abe nomdla kwi-netball okanye ibhola yomnyazi aye ajongelwe phantsi ahlekwe, ehlaselwa ungathi bazoba ngamantombazana ngenxa befuna ukudlala le bhola ekukholelwa ukuba idlalwa ngamantombazana kuphela. Kwaye akukho nkxaso, amadoda awaxhaswa xa wedlala ibhola ngoba abantu bakholelwa uba yinto yamantombazana. Kwaye akubikho mbonakalo, iindaba azibonakalisi ngokwaneleyo abadlali abangamadoda abadlala ibhola yomnyazi. Loo nto ke leyo yenza uba bangaxatyiswa, bajongelwe phantsi, uyabo?

Owona mdlalo endingasoze ndiwulibale owabanga imincili ngumdlalo apho kwakudlala i-India nePakistan ngo-twenty twenty-two for iWorld Cup. I-India, oh yayidlala nge-twenty-three kaOktobha. I-India yawina, yaphumelela phambili. Into eyenza lo mdlalo wabangela imincili yimvakalelo yomoya wesizwe, abantu babevuya, kunjalo ke.

Emva kokuba iBafana Bafana iwine indebe, ilizwe labokalisa ukubumbana, wena mntu umhlophe, umnyama, umfusa. Bazilungiselela abantu, belungiselela ukuphumelela kweBafana Bafana kwaye ukuwina kwabo kwabuyisa isidima lula kubantu. Abantu baphela sele bedibana, bebukela okanye bebukele kwiiTV nakwiindawo zikarhulumente, kumabala angaphandle ibhola ekhatywayo. Loo nto ke kwakhula intsebenziswano, bonke ke abantu bahlala bedibana apho bekonwabele ukuwina kwelizwe labo.

Iingenelelo zokuthabatha inxaxheba kwezemidlalo kunceda okokuba iyakunceda uphucule impilo yomzimba kuba xa udlala usebenzisa iikhalori ezongezelweyo, ngaloo ndlela inceda uba wehlise umzimba. Okwesibini, iphucula impilo yengqondo, incedisa ekuhliseni izinto ezifana noxinzelelo, ukudandatheka, noxinzelelo lwengqondo. Kwaye iphuhlisa izakhono zobomi kuba imidlalo inceda ekufundiseni uxanduva, intsebenziswano, ixesha, ukuzinikezela kunye nokuhlonipha imithetho. Kwaye isakwanceda nokomeleza ubudlelwane phakathi kwabantu, iphinde ithintele ukutyeba kwabantu esebuntwaneni. Ukuba umntwana uye athathe inxaxheba emidlalweni bayakunciphisa amathuba okutyeba ngokugqithisileyo xa sebekhulile.